Ukuqoqa amasampula endiza usebenzisa imishini ekhethekile ukuqala ukugxila kwempova. Ukusetshenziswa kwey'cupho ukuqoqa impova kusuka ezindaweni ezithile okuvumela abaphenyi ukuthi bahlaziye izihlobo zempova nobungakho. Imodeli yekhompuyutha, ukuzwa ukude usebenzisa isithombe sesathelayithi noma i-drone, ukubheka impilo yemizila. Ukukhiqiza kwempova nokusatshalaliswa, ukuqashelwa kwensimi, ukukuhlaziywa kwezibalo. Ngokuhlanganisa zonke ley'ndlela abacwaningi bangathola ukuqonda okujulile kokuthi amaphethini endiza abathonya kanjani ukuhanjiswa kwempova nokuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta kanjani le nqubo.

Ukukhiqizwa kweqhwa kunemiphumela ehlukile yezemvelo, nakho ukukhiqizwa kokudla okusemathinini. Ukukhiqizwa kokudla okusemathinini, ukukhishwa kwegesi eluhlaza, ukusetshenziswa kwamanzi ukunisela izilimo kanye nemfuyo, amanani aphezulu wamanzi kucindezeleka iy'nsiza ey'ndaweni. Ukungcola, umanyolo, ama-pesticides, kanye nomquba, kungangcolisa inhlabathi, umoya, namanzi. Ukuqothulwa kwamahlathi, ukukhiqizwa kweqhwa, iqhwa leli lokufakelwa, kusetshenziswa amanzi ukukhiqiza iqhwa. Kudinga amanani amakhulu amanzi angadonsa iy'nsiza zamanzi endawo, ukusetshenziswa kwamandla, ukusetshenziswa kwamakhemikhali. Eminye imishini ehamba ngeqhaza isebenzisa amakhemikhali. Ukukhiqizwa kweqhwa kungalimaza imvelo yendawo.

Ukuhamba ngemithelela yokushintsha kwesimo sezulu ngezikhathi zokukhula kwendabuko. Iy'nsiza ey'hlukahlukene, nezinhlelo zokusekela okungasiza. Iy'nhlelo zesimo sezulu kanye nokuqapha, ukuvumela abalimi ukwenza izinqumo ngokusekelwe imininingwane yesimo sezulu. Iy'nhlelo zezempilo zenhlabathi, kanye ney'nhlelo zokongiwa kwemvelo. Izinhlelo zokuphatha, Irrigation, kusiza abalimi basebenzise ukusetshenziswa kwamanzi, futhi banciphise nemfucuza. Iy'nhlelo zomshwalense wezitshalo, kunikeza ukuvikeleka kwemali, ukuthi abalimi bangalahlekelwa imali If benomshwalense wey'tshalo if kwenzeka kuba nezimo ezimbi zezulu ezenza ukuthi umkhiqizo wakhe ungabi usenzeka ngale ndlela le abeyilindele.

Xhumana nodokotela wezilwane ukuthola uhlelo oluhle kakhulu lokugoma iy'nkukhu zakho. I-bio security, sebenzisa iy'ndlela ey'qinile ze-bio security, njengokuthi, nciphisa ukufinyelela kwey'vakashi kwi-coop yakho. I-coop indawo la ogcina khona izinkukhu zakho. Udinga iy'ngubo zokuvikela kanye ney'cathulo zezinyawo, ama-disinfecting equipment, kanye ney'moto. Iy'khungo kumele zigcine zihleli zihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ukuthuthukisa uhlelo lokuphendula kwezifo, sungula uhlelo nodokotela wakho wezilwane okufaka phakathi ama-proctocol okubika ukuphendula ekuqubukeni kwezifo. Izinqubo ezihlukanisa ukwelapha iy'nyoni ezithintekile. Sungula ubudlelwano nodokotela bezilwane kanye nama-laboratories. Yiba nodokotela wezilwane, kanye ne-laboratory, kubekwe eceleni ukuhlolwa kwey'lwane.

Iyini impova yomoya? Ukugcwalisa umoya lapho kula iy'tshalo zisebenzisa umoya ukuze zibasize benze imbewu. Kufana nohlelo olukhethekile lokulethwa lapho umoya uthwala khona iphakethe elikhethekile elibizwa ngokuthi Impova, ukusuka kwesinye isitshalo kuya kwesinye isitshalo. Isebenza kanjani? Izitshalo zikhiqiza iy'nhlayiya ezincane ezibizwa ngempova, eziqukethe izinto zofuzo nofuzo. Umoya uthwala impova emoyeni kwesinye isikhathi ihamba amabanga amade. Lapho impovo ihlala isitshalo esisha, ifaka amaqanda isitshalo isivumela ukuba sikhiqize imbewu. Ukuhlanzeka komoya kwempova, umoya usiza ukusabalalisa impova amabanga amade, andise amathuba okuthola impova.

Isimo esinzima engake ngadlula kuso, isimo sezulu esibi kakhulu, iy'nambuzane, kanye nezifo. Ukushoda kwezakhi mzimba ey'tshalweni ey'balulekile njenge-nitrogen, ne-phosphorus kanye ne-potassium, ukuze iy'tshalo zikhule. Ukushoda kwalezi zakhi zimba kuthinta impilo yey'tshalo, ikhwalithi yenhlabathi, impofu like inhlabathi ehlanganisiwe noma egcolisiwe, yenza kube nzima ukuze iy'tshalo zikhule. Indlela engabhekana ngayo nale nselelo lena, ngatshala iy'tshalo ezijikelezayo ukuze ngiphule imijikelezo yezinambuzane. Nokuphatha kokunisela okusebenzayo okungasiza, ngenxa yesimo sezulu kanye ney'khukhula.

Ezolimo zedijithali, iy'nhlelo zokusebenza zeselula. Thuthukisa iy'nhlelo zokusebenza zeselula ezisebenziseka kalula, ezihlinzeka abalimi ngolwazi olubalulekile ekubikezelweni kwesimo sezulu, impilo yenhlabathi, namanani emakethe. Izisizakalo zokwandisa kwedijithali, ezolimi ezibizwa nge-precision, ukugqugquzela kokusetshenziswa kwamasi ezolimo ngokunemba nangokuqapha iy'tshalo ngohlelo olusekelwe nge-drone, kanye nokuhlaziya kwenhlabathi olusekelwe ngwesathelayithi. Ukusebenza kanye nokunisela, inikeza umphakathi basemakhaya imishini eshibhile futhi eqinile, efana nogandaganda nezinhlelo zokunisela.

Ukuqala ibhizinisi leqanda kudinga ukutshalwa kwey'mali okokuqala, ekuthengeni iy'nkukhu, ukuphakela iy'nkukhu kanye nemishini. Isikhala sezindlu edolobheni sincane, angadinga indawo enkulu, efanelekayo ukuba angagcina kuyona izinkukhu ezizamaqanda. Okungaba inselelo enkulu ey'ndaweni ezisemadolobheni.

Abalimi bakhetha inkambo efanelekile, enenhlabathi edonsa kahle kanye nokukhanya kwelanga okwanele. Inhlabathi ilungiselele ukulima, ukumba ekujuleni okungamamasentimitha angu-twelve. Kusetshenziswa umanyolo wenhlabathini ukuhlinzeka izakhi ey'balulekile zesitshalo somoba. Abalimi bakhetha iy'thombo ezinempilo ezivela kwi-nessary noma isivuno esedlule. Ukunisela kanye nokulawula ukhula, umoba udinga umswakamo owanele, ikakhulukazi ngesikhathi sokuhluma, kanye nezigaba zokukhula. Abalimi basebenzisa ama-system okunisela ukuhambisa amanzi esilingweni.

Izinzuzo zemvelo, awekho amakhemikhali afakiwe. Izinzuzo zempilo, izinzuzo zekhwalithe, nezokunambitheka. Izinzuzo zomphakathi, ukufaka isandla emnothweni wendawo, ukukhiqizwa kwewayini kwe-oganikhi kungaba nomthelela emnothweni wendawo. Ukusekela abalimi abesezingeni elincane nemiphakathi yasemakhaya. Ngenkathi iwayini elijwayelekile lingaba isinqumo esihle, iwayini le-oganikhi linikeza inzuzo eziningana ezenza kube inketho ekhangayo kulaba abakhathalela imvelo, impilo yabo, kanye nekhwalithi yewayini labo.

Ukuxhumana, imihlangano ejwayelekile, sebenzisa uhlelo ukulandela ukutholakala kwezithako ezintsha. Okufaka phakathi, isivuno sezitshalo, amashejuli okuvuna, namakhono okugcina. Ukuhlela kwezitshalo nokuphatha, ukujikeleza kwezolimo, ukutshala okulandelayo, ukugcina ukushisa noma ukugcina nokubandayo. Ama-menu esikhathi sonyaka, ama-menu aqamba ukubonisa izikhathi, nokushintsha, nokutholakala kwezithako. I-software yokuphathwa kwepulazi, sebenzisa i-software yokuphathwa kwepulazi, ukulandela izivuno zezitshalo, impilo yenhlabathi kanye nedatha yesimo sezulu.